Iplasi lami ngalithola kubaba wami, yabo. Abazali bazi ukuthi bangikhulisa nje . Nami ngizobe mhlawumpe bangakwazi nje ngingalisebenza . Ngikwazi ukuthi ngitshale manje , uyabo? Ngazi ukuthi amanzi bayezoba khona ngohlobo. Ngitshale ukithi masekucala ukuvunwa, ngikwazi ukuthi ngiqala ukutshala futhi ukuthi ngithi kakhulu. Ngiqela ukuthi mhlawumpe umasipala akwazi ukuthi naye asize kanqane, yabo? Ngokwenza izinto ezifana nofethelayiza sona . Mhlawumpe benze ukuthi imakede la bantu bathenga khona izinto ezithengisayo zasemaplazini. Bathengise ngenani elilodwa nokuthi abantu bathenge laba abathi u-ten randi labana bathi u-twenty. Ukuthi thina banye ukwenza izinto zenzeke. Mhlawumpe sibone nathi . Nokuthi senze imali sithole umsebenzi baqhubeke umsebenzi walay'khaya .

Iy'ngulube iy'lwane ezithe mhlampe zibe nokuthi zingabi nandaba kakhulu, so ngaleyo ndlela leyo zinokuthi zibe niphunga nje kanqane . Uma kwenzeka ukuthi akulona iphuma lalento ephuma ngoba amasimba ey'ngulube ayanuka. Kuye kwenzeke ukuthi mhlawumpe kube iphunga . Ngoba vele nakhona futhi ziphinde ukuthi zibe manzi futhi zibe nomsindo emini, uyabona? Nasebusuku futhi umusulele uy'tshwela ukuthi uyaphumula . So, ukuhlala eceleni neplasi lezingulube kungaba umsebenzi . Kakhulu ngoba emini akuyona inkinga ngoba usuke usemsebenzini. Ubhizi ngalokhu nalokhwana kodwa ebusuku ubusulele besuzwa . Ngathi kukhona ingulube ehlatshwayo, kugcine sekuphele ubuthongo ungasazi nokuthi uzocalaphi ngoba . Umakhelwane ukuthi hheyi , naye uzokwenzenjani ingulube. Ayifani nomuntu ayikhuzwa, yabo? So, eceleni neplasi elikhulu nje eyi kunga umsebenzi, especially if plasi lelo .